Bašwa ba ka rotloediwa go ithutela dithuto tsa temothuo kwa yunibesithing ba bontshiwa mosola wa go itse temothuo gore re se ke re bolawa ke tlala, le gore naga ya rona e nne e phele e na le dijo re kgone go kotula se re ka se jalang, mme seo se ka tswela naga mosola ka ntlha ya gore re ka ikeletsa dijo mo nageng ra se ke ra go tsaya dijo kwa dinageng tse dingwe.

Balemirui ba ka dira dikgatiso mo dithelebišeneng le mo dikuranteng go bapatsa se ba se rekisang jaaka e le di mmutlwa gore dinaga tse dingwe tse di ya kwa ntle di bone mo dikgaisanong mme ba reke mo go bone.

Nna ke ne ke ka tsaya badiri ba ka ka ba isa dikolong morago ga ngwaga mongwe le mongwe ke gone ke tla be ke ba .

Bašwa ba ka rotloediwa ba sa le kwa dikolong go tsaya dithuto tsa temothuo fela jaaka bontsi bo rotloediwa go tsaya dithuto tsa mmetse le saense mme ga ba rotloediwa jaana gore ba ka tsaya dithuto tsa temothuo, go nne le dibasari tse e leng gore le tsone di tla ba patelela ga ba ya dikolong go ithutela temothuo.

Go ipakanyetsa mmu pele o lema go botlhokwa thata ka gonne go dira gore mmu o nne le dikotla for dijalo o tlang go di jala le go bolaya ditshenekegi tse eleng gore di ka batla go senya dijalo.

Batho ga ba amogele ditiro tsa boithaopo thata, ka gonne gontsi ga o ithaopile ga o duelwe. Bontsi ba batho ba batla tuelo.

Moithuti mongwe le mongwe wa temothuo o tshwanetse go itse ka fa metšhini ya temothuo e dirang ka teng gore a nne a babalesegile a itse go dirisa metšhini sentle ka pabalesego. Go botlhokwa thata ka gonne matshelo a nna mo kotsing ga motho a sa itse go dirisa motšhini o a berekang ka one kgotsa a dirang ka one.

Metšhini e e itirisang e botlhokwa thata mo temothuong ka gonne e fokoletsa balemirui tiro, e dira gore tiro tsa bone e nne bonolo tota ebile ba kgone go berekela ka bonako thata.

Ke bona fa tiriso ya di-drones e ka nna e botlhokwa thata mo temothuong ka gonne drone-u e ka tsaya dijalo ya di phatlhalatsa mo sebakeng se se tona thata, ya di phatlhalatsa mo lefatsheng le letona ba kgona go na le dijalo tse dintsi go feta fa a e tla be e jalwa ke motho. Di-drone-u di ka fitlhelela le fo e leng gore motho ga a fitlhelele ko teng mme masimo a ka tlala.

Tshingwana tse di botlhokwa, di ka dira gore lefelo la go jala le nne le letona, ka gonne re ungwa mo go tsona ditshingwana tse, di ka feleletsa di le tshimo e e tona.

Fa o bolaya phologolo, o tshwanetse wa se ke wa e tshosa, o e bolae sentle o sa e tshosa pele o sa e sotlakaka, o e bolaya sentle le wena o e bona gore ga ya tshoga e bile ga wa sotlakaka pele o ka e bolaya.

Ke kakanyo e e siameng go katisa babereki ba balemirui. Ke bona ba ka isiwa dikolong tsa nako e khutshwane go ba ruta ka mmereko kgotsa yona tiro ya balemirui, gore mongwe le mongwe a itse tiro ya gagwe mme kgwebo e kgone go gola. Le ga balemirui ba seo, go nne le ba e leng gore ba kgona go dira mme tiro e tswelele.

Peo e botlhokwa thata mo temong ka gonne ke yone e e dirang gore kwa bofeletsong jwa letsatsi re feleletse re na le dijalo le maungo kgotsa tsona dijo. Peo e tshwanetse go tlhokomelwa ka matsatsi otlhe, ga o jala peo o e jale sentle, o se ke wa e latlhela fela. O itse gore o e jala go thoma fa kae go felela kae mme gore tlhoge sentle peo e, o itlhokomele jang o e nosetsa ka metsi le gore o apesa dijalo ka sengwe gore di se ke di a bolewa ke letsatsi.

Nka bolelela ba gore ke itsisitse badiri ba me botlhe gore ba tlhokomele marobalo a bone, mme ke maikarabelo a bone gore marobalo a bone a phele a siame, mme ke ne ke sa itse ga go ne e le gore maikarabelo a bone a ne a sa siama, ga ba ka ke ba mpolelela gore a marobalo a bone ga a siama, mme go mo matsogong a bone gore ba itsise nna tsaya ka le mothapi wa bone.

Mo matsatsing a segompieno makgarebe a segompieno ga a bontshe a na le kgatlhego thata mo temothuong ka gonne ba tsaya e ka re ke mmereko kgotsa tiro e leng gore ke ya borre, mme seno se ama Aforika Borwa thata ka gonne re feleletsa re se na batho ba bo mme mo temothuong.

Go jala jaaka sejalo sa kgwebo go na le dikgwetlho di le dintsi ka gonne ga se gantsi o gola ka bonako, mme melemo ya teng ke gore one ga o jetse o rekisa o o rekiwa tota go le gontsi.

Ee, go kgetlha dijalo ka matsogo go molemo thata ka gonne ga go nne le phoso e e diragalang. Ga o kgetlha jwalo, o e kgetlha e be e tswa e ntse sentle e se na mathata ka gonne e kgetlhiwe ke letsogo la motho. Ntlha e nngwe gape go kgetlha ka matsogo go fa le dijalo gore di nne le dikotla, mme gape go kgetlha dijalo ka thekenoloji, go bonako. Ntlha e nngwe gape ke gore go direla ka pele, re direla ka pele, kgwebo e tsamaela ka pele, mme bosula jwa jone ke gore go tseela batho mmereko go kgetlha ka thekenoloji.